Njengomuntu ohlala ezakhiweni, ezakhiweni la abantu bakhona bakhelwe uhulumeni kwakhona lapho izindlu zakhona abahlala kuzo. So abantu abaningi abanawo amandla okukhokhela i-Wi-Fi ngoba nakhona imali yokuthi bathenge leyo Wi-Fi ukuthi bayikhokhele njalo ngenyanga, ayikho imali yakhona. Njengoba-ke uhulumeni akwazi ukuthi asixhase ngezindlu mhlampe angazama ukuthi kube khona lapho ikhokhelwa khona, ihlangane like kube wonke umuntu uyakhonektha kuyona but kube nesamba nje hlampe esincane esikhiphayo njalo ngenyanga. Njengoba bekwazi ukuthi abanye abantu bekhokhele ama-DS mhlawumbe kungenzeka kube into ekanjalo-ke.

Yebo, ukhona umehluko. Yabo uma uzothatha i-three G, uyiqhathanise ne-four G, hhayi i-three G i-slow kakhulu. Kanti nayo i-four G mawuqhathanisa ne-five G, i-five G kuyashibilika nje. Inethiwekhi isebenza fast umehluko ukhona yabo the time kukhula kukhula kuba advance izinto kuba ne-speed esikhona kuwona amafoni e-five G. So i-five G ngingasho ngithi enene idonsa kakhulu kunalokhu okunye okudlulile i-three G ne-four G.

Ngicabanga ukuthi njengoba abantu besaqhubeka nokwenza amafilimu nakho konke okudinga ukuthi babe kwi-TV, ikusasa labahlinzeki be-TV likhulu kakhulu ngoba baningi abantu bayathanda ukuthi ekugcineni bavele kwi-TV. Like abantu abasakhula njengamanje abenza ama-drama nakho konke lokho. Base baningi nje futhi baningi bayathanda ukwenza, nathi futhi ababukelayo siyathanda ukubukela lezinto eyibukwa ku-TV si-enjoy-a zona nje. Sichitha nangazo futhi isizungu, so nje ikusasa labo nje likhulu kakhulu.

Umculi nomculi uyaye abe nendlela yakhe yokucula nanokuthi abe nabantu bakhe aziyo ukuthi la ngithagethe lolu hlobo labantu ngalo mculo, ngoba bewuthanda futhi naye uze ngaleso sikhathi ewucula usuke ewuthanda. Like umuntu ocula uMasikandi uyazi ukuthi unabantu bakhe abathanda uMasikandi kuphi nendawo. So usuke ecula enzela bona ezenzela naye futhi ukuthi athuthukise ikhono lakhe okanye aphinde futhi athole imali khona lapho.

Iy'nhlelo zokusebenza zezempilo ziyakhuthaza nje ngandlela zonke ngoba uyaye uthi uma ungena lapho kwezempilo kusuke kunamaphepha, amaphepha anezifo mhlampe utholukuthi izifo ey'hluka hlukene kuyachazwa ngazo. Like ulwazi uyalithola without even asking ubuze ukuthi enene kukanjani la uma uphethwe ukuthi kwenzeke kanjani ngoba ephepha lelo lisuke linamathelisiwe, lisuke lichaze yonke into. So indlela abenza ngayo nje kungcono ngempela kuyakhuthaza futhi. Kuba kuwena-ke wena osuke uphethwe yilonto ukuthi uyaphumela obala ngayo, uyafuna ukuyilapha or kanjani. Nakhona bayakutshela iy'nkinga zakhona ukuthi uma ungayilaphi kuzokwenzakala u-one no-two. Bese kuba kuwena-ke ukuthi ukhetha kuphi-ke.

Izinto zamanje sezi-advanced kakhulu. So uma kungathiwa ngilahlekelwe i-akhawunti yami, njengoba nje mesisebenzisa ama-smartphone, ama-smartphone aya-save-a aya-save izinto. Utholuthi uyayi-save-a ku-Google wakho, so noma ngabe u-log in-a kweyiphi ifoni yanoma ubani, ungaphinde uyifice futhi into yakho. Okanye uma kuwukuthi ama-password kanjalo asendiwe kwi-email, uphinde uthole konke futhi kwi-email yakho. So ama-smartphone nje a-advance ayasiza lapho ekuthenini ngisho kungathiwa-ke sewulahla ifoni yakho walahlekelwa i-akhawunti yakho, uyakwazi ukuthi uyithole back ngokuthi nje usebenzise bona o-Chrome laba o-Google. Bese-ke ziyabuyela izinto zakho esimeni.

Ama-league adume kakhulu khona awaphesheya bese kuba khona awala eMzansi. Kulawa aphesheya kudume o-UEFA Premier League yona league edume kakhulu ethandwa abantu. Uphinde la eMzansi kube khona o-PSL nabo abathandwa kakhulu abantu. Kusuke kudlala amathimu lawa adume kakhulu nawaziyo ukuthi ayaziwa nje ukuthi adumile ayalidlala ibhola. So iwona-ke leyo mdlalo etholakalayo lapho iwona ama-League atholakalayo kudiski, kwi-DSTV I mean.

Ulimi lendawo okanye ulimi lesigodi lingasekelwa ngokuthi enene laba abasendaweni bayalikhuluma nawe lets say ufikile-ke nawe awuwazi ukuthi kukhulunywa ini la kuleyo ndawo leyo. Kodwa ngenxa yokuzwa abantu bekhuluma ngaleso sikhathi uyaye uthole ukuthi enene sewufunda amagama amasha. Ngaleyo ndlela now sebeyanda-ke abantu abakhuluma lelo limi. Selinjani-ke selisekelekiwe-ke manje lelo limi ngoba basuke sebandile abantu abasuke belazi.

Ukuthi kufinyelele emphakathini wami lokho kungenzeka ngokuthi kube khona oya emsakazweni afike akhulume ngakho lokho ulimi lolo ulimi lesigodi. Kuphinde kube khona abacula nangalo ulimi lesigodi bese kuyafinyelela emphakathini. Ngazo zonke nje iy'ndlela lezi ezikwazi ukuthi umsindo uthumeleke ebantwini bebonke. Njengoba ngibala i-radio, ngibala umculo. Umculo nawo of which udlalwa khona ereyidweni. So kungenzeka ngayo leyo ndlela ukuthi kufinyelele-ke emphakathini wami.